Into ekumele uyenze nakunjalo, kufanele bonyana uvule iimforo magega neembewu zakho nofana magega nalapho utjale khona uvule iimforo ezizokukhambisa amanzi nofana ngemaqadi kwalapho utjale khona imbewu yakho.

Kungabangelwa kokobonyana imivuno yakho nofana iinthelo zakho ozitjalileko azisiselungelweni elilungileko lokobonyana zingathengiswa nofana awunayo indlela yokuzimaketha ukhombise bonyana utjalile kangangani begodu lokho okutjalileko kulungele kangangani bonyana kungathengiswa.

Isiphila esithengwa khulu ngilesi esimhlophe.

Ikoroyi ifuna amanzi amanengi khulu kwamambala eSewula Afrika sinekinga yokutlhoga amanzi yokoma khulu kanye nekinga yokutjhisa khulu. Yingakho singakghoni ukutjala ikoroyi ngobunengi.

Awa, angisayiboni ipuphu eyenziwe ngesiphila esibovu esitolo nofana ayikandi.

Umuntu osathoma ukubhura ngingamtjela bonyana nofana ngingamyelelisa kukobonyana arhwebelane ne-China, i-Mexico kanye ne-Japan ngombana kungizo khulu ezidinga isiphila esikhathini sanje.

Iye, kuliqiniso khulu kwamambala iye liqiniso.

Ungenza bonyana uthole iinwongimanzi uzenzele iinwongimanzi nofana ubhore amanzi phasi usebenzise amanzi aphuma phasi. Ukwenzelela bonyana nawusahlela yisomiso kobonyana unamanzi aneleko.

Iye, singawaletha amatjhuguluko khulu kwamambala begodu singangezelela nemisebenzi emaplasini.

Kobana ubize abahloli bahlole bonyana ukudla kwakho nofana iimvuni zakho zikulungele na ukuyokuthengiswa emaregeni. Nawusuka lapho ukhambe uyokuhlala phasi nabanikazi beentolo ezikulu uzalise amafomu wokuba ngumuntu ozobalethela lezo mvuni zakho okubizwa ngokobanyana yi-supply.

Imbewu yakhona ungayifumana emamaregeni amakhulu amamaraga afana nabo-Agri nofana abo-Oupara bangakusiza khulu kwamambala.

KuseMpumalanga ukuya e-Limpopo, eMpumalanga ungawathola endaweni ebizwa ngokobanyana se-Marble Halll atjeliwe ngobunengi khulu kwamambala. Kunemaraga yakhona lapho ongawathola khona ezingeni eliphasi.

Uyasutha khulu kwamambala usutha njengalokha nawudle ipuphu eyenziwe ngesiphila.

Ama-ovakhado ngendaweni yangekhaya akafumaneki lula ngombana akatjalwa ngobunengi endaweni yangekhaya kufumaneka bonyana umuzi ngaloyo naloyo otjalileko ama-ovakhado nofana umlimi loyo naloyo onomuthi ngamunye wama-ovakhado.

Umraro kungabakukobonyana lapho owathenga khona amakonyana lana bawahlaba isihlahla sokobonyana angazala umraro ungaba kulapho.

Iye, ngijama nabo inyama yakhona isezingeni elilungeleko bonyana ingadliwa begodu ayikaqini kodwana ikomo esele idlulele eminyakeni emibili inyama yakhona isuke iqina nofana ibedala ayisadleki.

Iye, ingabayingozi khulu kwamambala ungafumaneka bonyana ikomakho idle into engakalungeli bonyana ingadla babantu. Uthathe inyama yakhona yekomo leyo esele uyihlabile uyiphe abantu ibagulise nofana ibalimaze.

Kokobonyana uzihlabe ngesihlahla begodu uzifunele amadogomani enziwe uziphe amabhala enziwe nange zizokulungela khulu lezo bonyana zingadliwa babantu begodu nenyama yakhona ithengiseke.

Kokobonyana inyama yekomo ehlatjwe ngekambiso yesintu ayikaphophi iphume igazi elifeyila. Yingakho ikhambe ibanehlwili legazi ayikaphophi kodwana le ehlatjwe ngekambiso yesikhuwa iyaphophiswa ikulungele bonyana ingadliwa begodu ingaba nehlwili legazi.

Iye, khulu kwamambala inyama yakhona ayihlali isikhathi ize ibemakhaza nofana ize iqande. Ngaphambi kokobonyana ithengiswe nofana idliwe ithi isafuthunyelwe ihlatjwe beyiphele bayithengiswe inyama yakhona ibanepilo.

Angijame nakho lokho ukunambitheka kwenyama yekomo ayiyi ngokobonyana ihlatjwe ngubani iya ngokobanyana ikhuliswe bunjani nokobonyana beyidla ini.

Iye, kuqakathekile lokho kokobonyana ukwazi ukuzihlukanisa bonyana enye ineminyaka emingaki nenye ineminyaka emingaki. Wazi bonyana ngeenkomo yakho nofana iinkunzi zakho nazifika eminyakeni enje nofana ethileko iyahlatjwa nawungazihlanganisa angeze wazi bonyana zineminyaka emingaki begodu zihluke bunjani.

Awa, abafundiswa ngokwaneleko, ngombana basahlangabezana neentjhijilo zamawuruwuru, nezulu elikhulu emasimini wabo.

Yindlela yokusebenzisa umtjhini omkhulu, lo onamavikili, oneempreyi ezinengi zokuthelelela. Yindlela elula esetjenziswako, yesimanjemanje ekutheleleleni iintjalo.

Angaziphilisa khulu, ngokufuya izimvu, ngokuthengisa inyama yakhona eentolo ezikulu, nofana ebantwini abasendleleni, abanamakghwebo wokudla endleleni. Athengise isikhumba sakhona, sisebenza khulu emafemini, isikhumba semvu, siyathengwa khulu kwamambala angaziphilisa.

Inyama enepilo ngile yemvelo, kunale ekhulisiweko, ebizwa ngokobanyana ngeyomtjhini.

Kungobanyana ibisi elisengiweko emakhaya, alikasefwa, nofana alingenziwa, alikasefiwa amafutha, alikahlwengwa njengaleli esilithola esitolo.

Kungobanyana amaqanda asebenza khulu endwezini ezinengi, ekuphekeni, khulu kwamambala kusebenza amaqanda esikhathini sanje, kanye nekubhageni, amakhekhe. Asebenza khulu amaqanda esikhathini sanje, kungakho athengwakhulu kangaka.

Iya eentolo ezithengisa iinhlahla zeenlwanyana, nofana iintolo ezisebenza ngeenlwanyana, bazokunikeza isiluleko bonyana kufanele uzenzeni.

Kungaba yikambiso yokobanyana, emasimini nasizokuvulela abomma amathuba kwezokulima, urhulumende afune iphesente eliphezulu labomma, ukudlula ukufuna labobaba. Kungaba yekambiso elungileko leyo, yokubiza abomma bonyana bangenele kezokulima, nofana bangene ludlana.

Uswiri urhelebha amasotja womzimba, bonyana abenamandla akwazi ukulwisana nobugula obusemzimbeni.

Kokobonyana kufakwe amaphayiphi phasi, kuvulwe nofana kugutjwe lokhu okubizwa ngama-borehole hlanu kwamadamu, begodu kugutjwe namadamu avuleke, likwazi ukubalikhulu ngesikhathi sezulu, likwazi bonyana libenamanzi aneleko nofana amanengana.

Sekuphuma emntwini bonyana ulithanda bunjani, kodwana mina ngingakululama ngikutjele bonyana libalihle khulu, libamnandi khulu, nawulibilisileko ntanzi.

Iye, unomthelela khulu kwamambala, akupholi, akubimakhaza, ngombana kuyoma kube kere, phasi. Kungaba nala kutholakala khona umoya opholileko, nofana ukuphola iye.

Umrorho engiwaziko ovamiswe ukutjalwa ebusika, kumrorho otjhelelako. Umrorho otjhelelako ngengiwo ovamise, ukutjalwa ebusika.

Phakathi kwemvu nembuzi, imvu isikhumba sakhona sinoboya obukhulu, begodu sinoboya obufeni, ubudege obufuthumeleko. Imbuzi ayinabo uboya obukhulu begodu ayinabo uboya obufeni obunengi khulu.

Kufuze athome ukubandulelwa ngezokulima asese sesigabeni sobuntazana, noma sobutjitji, athonywe lapho ukubandulwa. Abogogo baye bathi ligotjwa lisesemanzi.

Iye, kuqakathekile khulu kwamambala, ngombana angeze usakghona ukuzihlukanisa bonyana ngiyiphi ikomo eneminyaka elungele bonyana engahlatjwa. Nawuzihlanganisileko zonke, uhlanganisa ezidala uhlanganisa nalezi zeminyaka elungileko, angekhe usakghona ukuzihlukanisa, bonyana ngengiyiphi elungele ukuhlatjwa.

Kubalimaza khulu, ngombana ababinelwazi lokobonyana kulinywa bunjani. Ilwazi lelo, liyafelela, lokho kubulala nomnotho, ngombana abantu abadala bayaluphala.

Ngiye ngizwe ubaba nakakhuluma ekhaya, akhulume ngokobonyana kunokugula kweenkomo nofana kwefuyo, okubizwa ngokobonyana ma-worms. Ifuyo iyaphathwa, iphathwe ma-worms, lokho kuyahlatjelwa nakho, zisezwa isihlahla sakhona, bonyana zingaphathwa ma-worms, unyaka nonyaka.

Kokobonyana ngesikhathi leso esifikileko sokugula, uvakatjhele imiphakathi yangaKwa-Mhlanga, ubachazisele ngakho ukugula lokho, nokobonyana kuzokufika nini, nofana kuseza, kuzangesikhathi siphi, kufanele benzeni, bazihlabele, nofana baziseze muphi umtjhoga.

Iye, nami bengikwenza lokho, ngifakelwa ngumma ongibelethako.

Ungakuthatha ukudla ukomise, okufana njengenyama, nofana ezinye iinthelo, ukomise nofana ukuthathe ukufake efrijini. Ungakufaka ngefrijini, nofana ukomise.

Kose baqale bonyana indawo leyo itjhisa kangangani, ngombana umhlobo omunye wezimvu, awufuni umtjhiso, begodu baqale nakobonyana indawo leyo ayinawo umdzwela na, awuzokuhlala kumanzi, zibangele ifuyo leyo bonyana ingalalali ebusuku. Kose baqale lezo zinto ezimbili, umdzwela, ukubamanzi phasi kwamanzi, begodu ikhona indawo yokubalekela na, ukuvikela umtjhiso.